Ha so ka etseha hore mohlolomong ke ne ke sebetsa, ka nka tjhelete ho matjhonisa jwale mosebetsi o fele ke ntse ke so qete ho patala batho ba jwalo. Nka etsa bonnete ba hore ke a ya nna ka sebele ke lo buisana le bona, ke ba bolelle mathata a ke shebaneng le ona. Empa ntle le hoo, ha mosebetsi o fella ho na le ditjhelete tseo tse tla tlang di o kenela. O tla ba bolella hore ba ska tshoha ba ebile ba se fele pelo, o tla ba patala. O bo o ikgame hore o tla ba patala, o kopa ba o ngodise fatshe, le dule fatshe le sign-e hore o tla ba patala ha tjhelete ya hao eo ya mosebetsing e tswa. Hore le kgone hore le seka qetella se le otlane kapa se lehloyane ka taba ya tjhelete.

Dumela mofumahadi kapa wena monghadi. Ke letsitse mabapi le sekoloto se ke neng ke se kopile bank-eng ya lona. Sona se atlehile empa le mphile moedi wa sekoloto o tlase haholo. Ke ne ke kopa hore le nnyolosetse ha nyanyana feela hoba tjhelete. Jwalo ka ha ke ne ke jwale ke ne ke kopa, ka kopo ke kopa le shebe hape hore le kgone ho nnyolosetsa sekoloto senono. Ke a leboha.

Nna ha ho tluwa tabeng ya di-stokvel-e ke ne nka rata hore re fetole nthwe ya hore ho be le bao re reng ba nke tjhelete. Ba re isetse tsona dinthong di-bank-eng hore e tlilo re etsetsa tjhelete. Ee, yona ke mmono o motle empa nthwe e kopaneng le stokvel. Batho ka nako e nngwe ha ba na bonnete ebile ba re etsetsa botsotsi. Jwale e ne e ka ba ntho e ntle hore re tsamayeng kaofela ha rona. O mong le o mong a fihle a ntshe tjhelete, se re le ka hona ka bank-eng. Haebe mohlolomong re ntsha tjhelete e kaalo ka makgolo a mahlano. E mong le mong a nke tjhelete ya hae a e behe tafoleng bank-eng. Re le teng kaofela ho tle re kgone ho bona hore e le kannete tjhelete ya rona ya iswa bank-eng. Ebile e re etsetsa tjhelete e kakang ka selemo. Re kgone ho fumana dintlha ka botlalo.

A ka ya bank-eng e nngwe le e nngwe. A fihla a ilo kopa hore ba mo etsetse student loan. Student loan ke tjhelete e nonong e kadimang baithuti hore ba ye ba ilo bala ho fihlela ba qeta. Empa ha ba qala ba qeta ba fumana mosebetsi, ba tlameha ba kgutlise tjhelete eo, kapa ba tlameha ba qale ba patale ha ba se ba sebetsa.

Dibanka tsa rona di sebetsa ka tsela tse fapaneng, empa ho na le tse ding, mo kgonang ho hore o ka fetola PIN-i ya hao ha o so o e lebetse, o ngole e ntjha. O ka nka metsotso e mehlano ho isa ho ye leshome le metso e mehlano. Haeba o ntso o se o tshware hantle, wa kgona ho iketsetsa yona o le mong, o dutse ka tlung ntle le hore o tsamaye o ye bank-eng o ilo kopa thuso.

Ha ke a thaba hohang ka mokgo le mphileng karabo ya lona ka teng. Nkile ka ngodisa tjhelete ya UIF selemong se fetileng. Jwale le selemong sena ke sebeditse kgwedi tse tsheletseng fela. Ya ba mosebetsi wa fela, ka be se ke kenya kopo ho lona ya hore le selemong sena ke kopa UIF-o ya ka. Ke ne ke kopa le nketse ke utlwisise hore ke hobaneng le itse ho nna ke tshwanetse hore ke eme dilemo tse nne kaofela pele, nka ngodisa tjhelete ya UIF-o ya selemong sena ke se sebeditseng?